Isimo engingacabanga ukuthi silungile for leli khasi ukuthi ezinye zesimo ukuthi, engisicabangayo, sikhuluma ngendoda evuna amahlumela ngesandla. Ukuvuna kwenziwa ngesikhathi esifanele lapho izitshalo zikhula kahle. Umuntu uqinisekisa ukuthi akulimazi izitshalo. Lokhu kusiza ekugcineni izitshalo zihlanzekile. Ukuvuna ngesandla kuhlinzeka ngokuqonda kahle izitshalo. Lokhu kuqinisekisa ukuthi izitshalo zihlala zizintsha, zihlazekile. Isitshalo esivunwayo ziba nekhwalithi ephezulu. Lokhu kunciphisa amathuba okuguga. Ukuvuna ngesandla kuhlinzeka ngempilo engcono yezitshalo, ngakho-ke, lokhu kubalulekile ekwenzeni umkhiqizo ophumelelayo.

Ngiyazizwa ngikhathazekile lapho ngibona izinyoka nezilokuzane zihlasela izitshalo zami. Lokhu kuholela ekudumazekeni, ngoba ngizama ngakho konke okusemandleni ukuvikela imikhiqizo yami. Izitshalo, izitshalo ezithintekile zifaka amahlumela, imifino kanye nezithelo. Ngibona ukuthi uma lezi zinambuzane ziqhubeka kuzoba nzima ukugcina imikhiqizo. Imizwa yami idinga amandla ukuze ngithole izixazululo. Ngisebenzisa izindlela zemvelo ukuze ngilwe nezinsongo. Ngaphezu kwalokho, ngithi ngithintana nabanye abalimi ukuze sabelane ngamalungiselelo. Lokhu kusiza ukwakha umphakathi ophumelelayo. Ngiyazi ukuthi ukuvikeleka kwezolimo kubalulekile kanjani empilweni yami.